Abantu bama-spam call kanengi iinomboro zethu bazifumana emahlelweni wedijithali. Ngesikhathi umuntu nakavula i-akhawunthi yezambatho namkha nanyana ngiyiphi i-akhawunthu, iminininganwakhe iyatloliswa emahlelweni wabantu ababolekiswa ngemali namkha abantu abakhe baboleka imali. Lokho kwenza bona imininingwano yabantu isabalale nanyana ivikelekile.

Imediya idlala indima eqakathekileko khulu ngokusabalalisa ilwazi, ilwazi eliqakathekileko elisiza abalimi nawo woke umuntu okhona eSewula Afrikha, nokwenza bona bafumane ilwazi elifaneleko neliliqiniso ukufukula umnotho welizweli.

Ama-spam call ungawakhandela ngokuthi udosele umtato abanikazi be-network oyisebenzisako, ubazise, ubawe bona bavale zoke iinomboro ezikufowunelako ongazifuniko. Namkha wena ungazi-blocker efowuninakho namkha uzivale.

Kungasiza khulu ukuthi amalimi wendabuko afakwe emahlelweni wedijithali. Lokho kuzokusiza abantu abatjha neenzukulwana ezisazako bona bakghone ukufumana ilwazi nokusebenzisa ilimi elifaneleko abazolifumana emahlelweni wedijithali. Njengombana ilutjha elinengi lizele eenkundleni zokuthintana nakamanye amahlelo namkha iinkundla zedijithali.

Itheknoloji esakhasako lihlobo letheknoloji elisathuthukiswako, elingakafiki ezingeni eliphezulu khulu namkha elingakakghoni ukwenza ezinye izinto ezenziwa yitheknoloji esezingeni eliphezulu.

Amafilimi abukeleka kamnandi khulu kufunjathwako njengombana sikhamba naye nanyana kukuphi. Kanti ungabukela ifilimu olithandako ngaphakathi kwesithuthi somphakathi, ngaphakathi kwekoloyakho, e-ofisini namkha nanyana kukuphi la ukhona.

Idatha ulithenga ngokuthi usebenzise i-app yakho yebhanga. Ibhangakho nayinemali phakathi usebenzisa imali engaphakathi kwe-akhawunthi yakho uthenge i-airtime, bese uyayitjhugulula uyitjhugululele kuthi ibelidatha. Namkha ungena khona ngaphakathi kwe-app yakho uthenge idatha, kanti unikelwa amadatha ahlukeneko, angalinganiko, usebenzisa imali engalinganiko, ukuthenga idatha elingalinganiko.

Abantwana abakulungekelo ukuthi bakwazi ukunikela abofunjathwako. Mntwana okghona ukufunda aziswise, osele akghona ukukhuluma kuhle ngitjho nokutlola. Ukunikela abentwana abofunjathwako kubasiza khulu ukuthi bakghone ukwenza imisebenzi yabo yesikolo.

Idatha ngilonga ngokuthi lokha nangilalako ebusuku ngilivale, ukwenzela bona lokha nangileleko kungabi khona iindleko zama-inthanethi ezidosa idatha lami. Okhunye godu ngiqinisekisa ukuthi nangingena kuma-website afana ne-YouTube namkha i-TikTok angihlali isikhathi eside khulu.

Unobangela wokuthi idatha libize khulu ekhethwapha kukuthi, akukho ukuphalisana kwentengo yedatha okunengi. Lokho kutjho bona mancani khulu ama-network anikela ngedatha, kanti lokho kwenza bona babize intengo ephezulu.

I-YouTube iyababhadela abantu abafaka i-content efumana ababukeli abanengi namkha abantu abazitlolisa ababizwa ngokuthi ma-subscribers, abazitlolisa ngaphasi kwe-YouTube leyo. Lokho kwenza ukuthi ukghone ukufumana abakhangisi abazongenisa imali, lokho kwenze ukuthi nanyana yini oyifake ku-YouTube ikubhadele.

Ufunjathwako osezingeni eliphezulu kufuze abe nama-software asezingeni eliphezulu. Ukuqinisekisa ukuvikeleka kwemininingwanakho nenge angalahleka ufunjathwako loyo kunye nokusetjenziswa lula kwe-inthanethi, iinkundla zedijithali namkha i-AI.

Imigadangiso yamavidiyo evunyelwa bona isabalaliswe yimediya. Migadangiso engatjengisi iinthombe ezilumelako, ezingalethi ihloyo namkha ezingalimaza labo abaneenhliziyo ezibuthakathaka.

Amaphephandaba wemakhaya adlala indima eqakatheke khulu ngokubuthelela iindaba ezenzeka eendaweni yemakhaya. Khulukhulu lezo ezingafinyeleliko eenhlanganweni zokurhatjhela umphakathi ezikulu. Lokho kusiza imiphakathi yemakhaya ngokuthola ilwazi neendaba ezenzeka eendaweni zangekhabo.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji ukuthintana nokufundisa abafundi, ngokusungula iinkundla zokuthintana kunye namahlelo wedijithali. La kuzofakwa khona ilwazi eliphathelene neemfundo abazifundako. Lokhu kuzokusiza khulu abafundi njengombana isikhathi sabo esinengi, basiqeda eenkundleni zokuthintana. Abotitjhere bangasungula ama-website phakathi kweenkundla zokuthintana, bafake ilwazi phakathi kwalo la boke abafundi abangakghona ukungena bese bafumana imigadangiso yamavidiyo abangayibukela, bafunde ukuthi isifundo thizeni ungasenza bunjani.

Nganeliseke khulu ngendlela imidlalo yebholo ifumaneka ngakhona emahlelweni wamva nje we-inthanethi, njengombana isabalaliswe koke eenkundleni zokuthintana, kunye neenkundleni zedijithali, kunye nakuma-YouTube channel. Lokho kusiza khulu ngombana ngikghona ukuthola loke ilwazi kufunjathwako wami, ngaphandle kokuvulela umrhatjho namkha ngibukele ithelevitjhini.

Ufunjathwako wami ngimsebenzisa ngaso soke isikhathi, njengombana uyincenye ekulu yepilo yami. Kanengi ngiyisebenzisa ukwenza imisebenzi yami, iimfundo zami zeskolo, ukuthintana nabalingani bami emsebenzini kunye nomndenami. Ngakho-ke wenza ipilo ibe lula nokuthi ngikghone ukwenza umsebenzi nanyana ngikuphi.

Amafilimi weSewula Afrika athandwa emazweni wangaphandle lifilimi.

Umlingisi oyikutana kumafilimi ubonakala ngokuba mthumbi wabonongorwana ephasini loke kunye nezweni lekhabo kunye nokukhethwa nanyana ukunyulwa ukuthi azibandakanye emdlalweni yamafilimi ehlukahlukeneko.

Unobangela owenza ukuthi abalingisi bamafilimi bagcina sebahlonitjhwe khulu nendima abayidlalako. Kubangelwa msebenzi abawenzako ekorweni yokuzithabisa. Kanti lokho kubangwa yindima eqakathekileko abayidlalako ukuthumba abonongorwana nokubenza ukuthi baphakame begodu bahlonitjhwe iphasi loke.

Kuliqiniso ukuthi koke lokhu ekubonakala kumafilimi kumabonwakude kuba nomthelela omumbi namkha omuhle ebantwini. Lokho kuliqiniso ngokuthi ngakesinye isikhathi abantu babona izinto ezenzeka kumafilimi bese bafise ukuzilingisa epilweni yamambala.

Njengombana ilwazi elinengi sele litjhinga kudijithali. Labo abangakghoni ukubukela amafilimi ku-internet bayatjhiyeka khulu begodu kubadima ithuba lokuthi bakghone ukubukela amafilimi layo khulukhulu labo abangakghoni ukubhadela iindleko ze-internet.

Amafilimi ngithanda ukuwabukela ku-internet njengombana kulula khulu ukwenza lokho. Njengombana ufunjathwakwami uhlala kimi ngaso soke isikhathi. Kanti lokho kwenza bona ngikghone ukubukela amafilimi la nanyana ngikuphi. Nanyana ngiphakathi kwesithuthi somphakathi.

Indlela yokwenza ukuthi ubukele amafilimi angabazi khulu. Kubukela amafilimi adlala kumabonwakude ehlanganweni erhatjhela umphakathi. Njengombana ukubukela amafilimi kumabonwakude loyo akubizi iindleko ebantwini abawabukelako

Ifilimi engeze ngalilibala lifilimi lomdlalo weTsotsi. Njengombana leli kwaba lifilimi elidlala kumabonwakude ngesikhathi imidlalo yamafilimi ingakabi ukusabalala khulu. Kanti kwaba lifilimi elidlala indima eqakathekileko lathumba abonogorwana abanengi.

Amafilimi ngiwathandela ukuthi ayindlela yokulibazisa umkhumbulo nendlela yokuzithabisa. Njengombana amafilimi akhona mafilimi angafaniko begodu amanye wawo kumafilimu afundisako. Amanye wawo kumafilimu anamahlaya. Ngalokho-ke lokho kwenza ukuthi umuntu akghone ukuzithabisa ngokubukela amafilimi ahlukahlukeneko.

Mina ngithanda umhlobo wamafilimi anamahlaya. Namafilimi afundisako njengombana kuba kunengi engikufundako ngesikhathi ngibukele amafilimi namkha imidlalo yamafilimi enesifundo phakathi begodu namafilimi atjhidelene khulu nepilo esiyiphilako amalanga la.

Amafilimi asabukelwa khulu esikhathini sanamhlanjesi ku-internet ukutjhugulula kwezinto nokutjhuguluka kwedijithali kwenze bona ukubukelwa kwamafilimi kube lula khulu. Zinengi iindlela zokubukela amafilimi amalanga la nakulinganiswa nesikhathini sakade. Inengi labantu libhadela imali ku-internet ukuze likghone ukubukela amafilimi ahlukahlukeneko.

Imidlalo yamafilimi edume khulu ephasini zombelele munye wawo

Zithandwa khulu zemidlalo ngonobangela wokuthi ziyindlela yokuqeda isizungu, ukuzithabisa nokuthabulula umkhumbulo.

Kusiza khulu ukuthi abantu bakghone ukubukela imidlalo yamafilimi kubofunjathwako babo njengombana lokho kwenza izinto zibe lula khulu nokuthi ilwazi lisabalale msinyana. Kodwana lokho akubakhandeli abantu kuthi batjhinge eenkundleni zokuthintana. Njengombana abantu basebenzisa iindlela ezihlukahlukeneko zokuzithabisa nokufumana ilwazi.

Kubangcono khulu umdlalo nawubukele bunqopha etatawini lezemidlalo njengombana lokho kukwenza ukuthi utjhidelane ngcono nabalandeli bomdlalo loyo odlalako. Kanti nawubona kumabonwakude kuba ngokuhlukileko akufani nangaleso sikhathi nawubukele etatawini lezemidlalo.